Ukudla okusheshayo sekudume kakhulu, futhi abantu abaningi bakuthenga ngenxa yokuba lula kwakho. Nokho lokho kwenza sidle ukudla okungenampilo futhi silahlekelwe amasiko ethu. Kubalulekile ukuthi sigcine isiko lethu lokudla ngokuphikelela ekudleni okwendabuko ekhaya nasemphakathini.

Ngithanda izingoma zomshado ezifana no-Brenda Fassie, Vulindlela, no-Umendo by uBuselaphi, ngoba zikhombisa injabulo yomshado nokuqala impilo entsha. Lezi zingoma zinika umshado umoya wokuhlonipha amasiko nokubungaza uthando.

Izingoma zomdabu zenza ngizizwe ngijabule futhi ngiqhoshe ngesiko lami. Zivusa izinkumbulo zomndeni, imicimbi yesintu, nokukhula ngilalele izingoma ezindala ezazidlalwa ekhaya. Umculo wesintu uhlanganisa abantu futhi ugcina amasiko ephila.

Amaholide enkolo adlala indima enkulu ekukhuthazeni ubumbano emphakathini. Abantu bahlangana, babelane ngenjabulo, futhi abathandaze ndawonye, okuqinisa ubudlelwane babo. Amagugu amasiko agcinwa ngale ndlela njengoba izinsuku ezinjengephasika noma ukhisimusi ziqinisa izinkolelo namasiko. Ngokomoya, amaholide ayisikhathi sokuzila, ukuthandaza, nokusondelelana nonkulunkulu, okusiza ekukhuleni ngokomoya kwabantu.

Ilobolo kuyinto ebalulekile emasikweni amaningi ase-Afrika. Kuyindlela yokuhlonipha umndeni wentombazane futhi kubonisa ukuzibophezela emshadweni. Imali noma izinkomo zinikelwa njengengxenye yesivumelwano. Lokhu kwenza kube nokuhloniphana phakathi kwemindeni futhi kuqinisa izibopho zomshado.

Imvunulo yendabuko yesiZulu ibalulekile ekuchazeni isiko, isithunzi nobunikazi bomuntu. Ubuhlalu, iziqhaza, nemiqhele, kuhlobisa izingubo ezifana neshoba, yibheshu, nesidwaba. Lezi zinsiza zibonisa umlando nesikhundla somuntu emphakathini. Ukuhlanganisa imvunulo yesiZulu nesimanjemanje, kungasetshenziswa izinto ezifana nezindwangu zesimanje, kodwa kugcinwe umbala namaphethini wobuhlalu besiZulu ukuze kugcinwe isiko.

Ngingakha usiko olusha lokukhulisa umfana ngokumfundisa inhlonipho, umsebenzi, kanye nokuziphatha kahle. Kungaba ngokufundiswa izindlela zesintu, ukuhlonipha, ukuhlonipha abadala nokuziphendulela. Lokhu kungabonisa ukuhlukahlukana kwezenhlalo namuhla, ngokuhlanganisa amasiko esintu nezindlela zesimanje. Njengokuxoxa nabadala kanye nokufunda ngezobuchwepheshe obusha.

Abadala badlala indima ebalulekile emasikweni ahlobene nokudla. Baphatha izinsuku ezibalulekile, belungisa ukudla ngokwesintu futhi baqinisekisa ukuthi kusilekelela phambi kokusetshenziswa. Bafundisa intsha ngenani lokudla kwesintu futhi bagcina amasiko ephila phakathi nemikhosi.

Izinto ezinhle zokuhlala nomuntu ongashadile zifaka ukujwayelana kangcono, ukwabelana ngezindleko, nokuhlola ukuhambelana ngaphambi komshado. Kodwa kungaba kungaba nezinkinga ezifana nokuntuleka kwezinqumo ezicacile, ukungazinzi noma ingcindezi yomphakathi.

Ezindaweni zasemadolobheni, izindima zobulili sesishintshile ngenxa yentuthuko yezemfundo, umsebenzi nokulingana kwamalungelo. Abesifazane sebehlanganyela emisebenzini, ebeyaziwa njengemisebenzi yamadoda, kanti nabesilisa bayasiza emakhaya. Kodwa ezindaweni ezisagxile emasikweni esiZulu. Izindima zobulili zisagxile ekulindeleni ukuthi owesifazane abe ngumnakekeli wasekhaya, kanti owesilisa abe ngumphakeli wemali yomndeni.